Motoho wa setso nna ke o rata ha o bidisitsweng o le bodila. Jwale ke qala ke kopantshe phofo ya ka le metsi. Ebe ke a kwala, ke behe plek-eng e futhumetseng matsatsi a mararo. Ebe motoho o ha o ntso o bela ka hara skhaftini, moo ko kwalletseng teng. Ke tla nne ko fuduwa ko fuduwa mme ha o so o na le monkgo wa bodila. Ke bedisa metsi ya ka ka hara pitsa. Ebe ha se a bela ke nke motoho eo ko kopantshitseng, phofo e ke e kopantshitseng le metsi. Ke tshele ka moo ke fuduwe ho fihlela o tiya, ebe ke a kwala, ha ke se ke kwetse kamora nakonyana ke a bula ke fuduwe. Mme motoho wa ka o tla be o se o pheheile hantle, o se o butsuwe, o tshwanetse ke hore o jewe jwale ke ka mokgwa oo nna ke o phehang ka teng.

Metswalle ya mefuta e fapaneng ya merabe. Ke na le yona moo ke dulang teng mme hape ke na le yona le mosebetsing. Ke bona e le ntho e ntle hore ha re le batho re ratane, re ske ra kgesana, re ska tshwareha hampe, re ske ra shebela batho ba bang ba merabe e meng, re ba shebele fatshe. Ka tsela eo ha o ba le metswalle ya merabe e meng, o ba bontsha hore ba ntse ba lekana le wena, le wena o ntso lekana le bona. Le batho kaofela le phedisana kaofela, le ya lekana kaofela.

Taba ya ho lwanela bana le hore mang o tla etsetsa bana eng, ha e sa arollehe mahareng a batswadi, ke bona e le betere hore motho a ye court-e ya mmuso. Yona ke yona e tla ba jwetsang hore ke mang a tshwanetsweng ke ho hodisa bana, mme mang a ntshe bokae, mang a etse jwang. Jwale tsela e nngwe feela e ka rarollang ke court.

Sepheo sa lebollo ha se sana seriti hobane bana ha ba ile teng matsatsing a hona jwale. Ba kgutla ba tella ba kgutla ba sa re bone re le batswadi ba bona. Ba kgutla ba se ba tseba le dithethefatsi le tahi ba nwa jwala ka tsela e makatsang. Ba tsuba jwale ke bona e le hore ha e se lebollo haesale ntho e hlomphehileng. Batho ba bolotsang bana ba se ba shebile tjhelete haholo. Mme ba ba ruta mokgwa o ditshila.

Batho ba lokelang ho tseba pele ha moshanyana a kgethile kgarebe eo a batlang ho e nyala ke batswadi. Mme ha ho wa loka hore batswadi ba bone bana ba bona ho social media. Ke nahana hore tsela tseo batjha ba seng ba etsang ka tsona matsatsi a ha di sa lokile. Ba lahlile ditsela tseo batswadi ba re hodisitseng ka tsona. Mme ba etsa dintho ka tsela tsa sekgowa tse sa nepahalang.

Molema wa molemo wa lebollo o thusa ha motho a se a tla ya a tla qala thobalano, hobane ha o sa bolla o thola mafu a mangata haholo. Jwale ha o tswa bolotsong lebollong ke bona ho le betere, hore ha o se o qala ditaba tsa thobalano. O qala ditsela tsa thobalano o be o tseba hore o bollotse. Mme tsela eo ke yona e kgethehileng e motho a ka itshireletsang haholo mahlokong a fapa fapaneng, ao re kopanang le ona ha re etsa thobalano.

Ke bona tsela ya fashion ya sejwalejwale e atisa tekatekano basading le banneng. Mme ntho eo ke ntho e ntle haholo hobane le ha ho arotswe hore mona ho aparwa ba sesadi, lesaeteng le leng ho apara banna. Motho o kgetha seo a se ratang, mme ntho eo ke ntho e ntle haholo. Ke tsela ya ho phedisana.

Ka Moqebelo e ne e le mokete wa lenyalo la motswala wa ka la setso, monate oo o neng o le moo dijo tsa setso di ne di le monate haholo. Ha ke sa bua ka diaparo tsa setso tse fapa fapaneng. MaTsonga a ne a apere hantle ba apere tsa bona. Mme MaZulu a le matle haholo. Ha ke sa bua ka dishweshwe tsa Basotho. Ho ne ho le hotle e le mebalabala e metle haholo, mme re ile ra ja ha monate, ra thaba, ra ithabisa ho le monate fela.

Ha moshemane a tswa lebollong ho ya ka nna ha ke bone hore ho ho hlalosa hore e se e le monna kapa moshemane a felletseng. Lebollong ho ya ka nna ke hore motho ha a se a tswa lebollong a se ke a fumana mafu a thobalano. Jwale ho bohlokwa haholo motho a bolle eseng hore o tloha a bollela hore e be monna.